Ezinkingeni zomphakathi, indima yozwela ukulalela ngenkuthalo nokuxhumana okukhulelekile, kubalulekile ngoba kuvumeleke umkhulu ukuba aqonde izimpahla zokungqubuzana, akhe isisekelo sokwethembeka futhi asize abathintekayo ukuthi bathole isisombululo esikwazi, esizwakalayo esizuzisa wonke umuntu.

Ngingaqinisekisa ukuthi imiphumela yephrojekthi ibonisa izidinganiso zozwelo, uzwelo nomuso, nomusa ngokuthi uhilele amalungu asengozini okuhlelele nasekwenzeni iphrojekthi, kube nezinhlelo zokuqapha njalo ukuqinisekisa ukuthi izidingo zabo ziyahlangabeza futhi ukhuthaze isimo sokubeka phambili inhlonipho nokubambisana phakathi kwabo bonke abathintekayo.

Ukubambisana kubalulekile ekulingiseni ukudla kwesintu, njengokupheka umqombothi noma inyama yenhloko yenkomo, ngoba kuvumela ukwabelana ngamakhono olwazi phakathi kwezizukulwane kudinga ukuhlela ngokuxhumana okucacile nokwethembana ukuze kuqinisekise ukuthi izithako zilungisa kahle futhi ukupheka ekuqedelwa ngempumelelo ukuze kugcinwe isiko lokupheka.

Ngokwesiko lamaZulu, umcimbi wememulo lapho intombazane esencane yethulwe ngokusemthethweni emphakathini njengowesifazane omdala. Ukudla kudlala indima ebalulekile kakhulu, ikakhulukazi inyama yenkomo kanye notshwala besintu umqombothi, okungukudla okukhulu okubungaza ngakho kanye nokuphuza ngaso leso sikhathi.

Ngenkathi ngilindele umcimbi wami wokuthomba ngizizwa ngikhathazekile, kodwa futhi ngijabule kakhulu ngokungena esigabele esisha empilweni yami, ngilendele ukuba ngithathe njengomuntu omdala. Ngibe nemithwalo wemfanelo emisha futhi ngiqonde kangcono indawo yami emphakathini wami.

Ukuhlanganisa izinto zesimanje emngcwabeni yesintu kungase kukhumbule impilo yomuntu yesimanje futhi kuxhumanise isizukulwane ezahlukene. Kodwa kungase futhi kunciphise ukubaluleka kokomoya nokokhokha kosiko, kwesiko, okudala ukungezwani phakathi kokuhlonipha, isikhathi esidlule nokwamukela isikhathi samanje.

Emasikweni amaZulu amantombazane afundiwa amakhono afana nokusina, ukudansa kwesintu ngemikhonto, ukwenza imisebenzi yasendlini nokuziphatha okuhloniphekile okubhekiswe ekubeni umfazi nomama. Ukubonisa amagugu okuhlonishwa komndeni, ukuzotha nokulungela umshado. Ngokuphambene uma sicabanga ngesiko ele-Latin America, amantombazane aneminyaka ewu-fifteen abafuna amakhono okudansa, okudansa, amabhola, ukuziphatha ngobukhazikhazi nokusebenzisa umphakathi njengoba athathe indawo yakhe njengowesifazane esemncane emiphakathini, nobonakalisa amagugu okugubha intsha, ubuhle nokwamukela komphakathi.

Usisi wami ulindele ukufunda amakhono azomenza abe ngowesifazane omdala onomthwalo wemfanelo, futhi ohlonishwayo emphakathini wethu, futhi ujabulela kakhulu ukufunda ubuhlalu nokusina kwesintu ngoba lokhu kuzomenza azizwe exhumene kakhulu emasikweni akhe.

Lapho umakhelwane wami ebingelela umcimbi wokugubha iminyaka engu-forty eshadile. Ukusebenzisana kweqembu labantu ekuphekeni inyama yesintu, isitshulu kanye nemifino kwaba yisihluthulelo sempumelelo, njengoba kwenza ukuthi ukudla kuphekwe kahle, kuqedwe ngesikhathi futhi kwakha umoya, okubambisana kanye nenjabulo.

Osikompilo nemvunulo nemihlobiso yendabuko yamaZulu, kubalulekile ngoba kuveza umlando, isiko, nobuntu besizwe samaZulu, kanti ekuqineni izingubo zomdabu, isigqoko njengezinduku namasuku nezinsiza njengezinhlangu, izinduku namacici zidala umfanekiso ogcwele futhi onamandla, ziqinisa ubuhle kwemihlobiso, futhi zihambisana namazwi omculo nokunyakaza komdanso ukuze kuxoxwe indaba noma kugujwe isigameko esithile.

Uma ngicabanga ngokuhlangana nokuthembela komunye umuntu ukuze kuthole ukwesekwa nokukhula, ngizizwa ngikhuthazekile, ngivikelekekile futhi nginomuzwa wokuthi-ke ngeyinxenye yento enkulu kunami, ngoba ifilosofi yobuntu isikhumbuza ukuthi inhlalakahle yami exhumene nenhlalakahle yabanye.